Ndiqinisekile xa ndisenza umngqusho wam okokuba kufuneka ndikhethe zonke izinto ezingatyekiyo ndiwuhlambe ndiwuphindaphinde ucoceke, ndandule ukuwupheka. Ndithathe neembotyi endiza kuzifaka kulo mngqusho xa ubilayo, ndikhethe izinto zonke ezingatyekiyo ndiwuhlambe. Ndithi ndakugqiba ndizithele emngqushweni wam ndipheke, ndifake nezinongo zam abooRajah nabooAromat ndiyenze kube nencasa. Uba mnandi ke umngqusho wam kakhulu xa ndenze kanjalo.